Kuza kufuneka ke tatomncinci njengoba uzawufumana le mali yesibonelelo sikarhulumente uyiphathe ngendlela erayithi. Uthenge ukutya okuzokwenela inyanga yonke, uthathe enye imali uyigcine kwenzele xa kukho loo nto iphelileyo phakathi nenyanga ukwazi uba uhambe uyozithengela. Kwinyanga elandelayo ulungiselele uba uhlale uba nayo imali ezohlala iyingcina sipaji yenzele naxa kunovela ingxaki phakathi nenyanga ukwazi ukuthatha imali uyolungisa loo ngxaki, noba awuphilanga ukwazi uthatha imali uye kwagqirha. Ungayisebenzisi yonke imali ngexesha elinye.

Into emenze wangqala kum lo mfundi ibonakalisa uba undibone wandithemba, undibone ndingutishala othobekileyo ndingengotishala ungathobekanga ebafundini bam. Undibone ndifikeleleka wandithemba nangengxaki yakhe uba ndizawukwazi intoba ndimnike isisombululo sayo le ngxaki. Undibone ndingumntu ongenoyidlulisela kwabanye abantu, ndingumntu othembekileyo ukugcina imfihlo yakhe, wandibona njengomntu angakwazi uthetha naye nantoni na ndingasoze ndimohlulele ngenxa yento embi eyenzekileyo. Undibone wandithemba, wandibona ndizamnika isisombululo esilungileyo kule ngxaki yakhe.

Njengamalungu osapho sibophelelekile ukuba silusapho silungise lo mba woku kuhlukunyezwa konkosikazi yolusapho. Ngoba xa inophuma le nto ingasombululwanga sithi iyofika kulonkosikazi, abantu baphayana bazawubona thina njengabantu abangakhathaliyo kodwa sasithembisile ukuba sizamkhathalela umntwana wabo. Khumbula unkosikazi xa esele lapha ekhayeni ayisengonkosikazi womntu omnye kodwa ke ngunkosikazi wefemeli iyonkana, ngunkosikazi wosapho koko ke kunyanzelekile sibandakanyeke xa evelelwa yingxaki. Singathuli sibengathi asikho kodwa nathi ngunkosikazi wethu.

Njengalo tishala uphezulu apha esikolweni, ndingalungisa indlela yabanye abantwana yokuba bathethe ngalo mntwana ukhulelweyo ngokubabonisa ukuba naye wenze engayazi le nto uba izawuphela kanje, futhi ke njengoba seyenzekile nje ayongxaki yabo yingxaki yalo mfundi. Mabangamboni bamohlulele bambone, bambone njengento efanele kuhletywa. Lo mfundi naye ungomnye wabo, namphi na umfundi ingamehlela le ngxaki apha esikolweni. Ndingazama ubacacisela ukuba mabangayenzi into yokuthetha ngomnye umntwana, lo mntana udinga uba bamkhathalele, bathethe kakuhle naye bangahambi bemhleba ngoba loo nto ingenza naye azibone ephelelwa sisidima.

Abantu abasebancinane bayonqena ukuya kwizitishi zonyango ezifana njengemtholampilo koko ubhuti wam yiyo le nto angayihoyiyo le ntloko. Ngoba bayonqena uhamba bayofumana unyango, umntu noba seyibuhlungu kangakanani into uyanyamezela ngoba uyonqena uyokhangela unyango. Bayonqena uya kula maziko ezempilo.

Ndibona kungalunganga ukuvavanywa kwemigomo ebantwini ngokuba imigomo mhlawumbi ingakwazi intoba ifike ingalungelani negazi lakhe umntu, ibe iphele ibeka ubomi bakhe engciphekweni. Kodwa ke kuba ingekho enye indlela esinokwenza ngayo, asinokwazi ukuthi mayilingiswe ezilwanyaneni ngoba izilwanyana imizimba yawo namagazi wazo azifani neyethu thina bantu. Koko xa izoba lichiza lethu thina bantu kunyanzelekile uba ilingiswe kwabanye abantu, kodwa ingaske kungaqale kujongwe intoba igazi elo lalo mntu lizalungela na uvavanyo olo lwelo yeza.

Into endenza ndixhalabe kakhulu ngale meko yalo bhuti wam ungayihoyiyo le ntloko kungokuba ndiyayazi uba intloko iyingozi kangakanani. Intloko iyabulala, intloko ingenza ungaboni nakakuhle nasemehlweni, yenze uphazamiseke nasengqondweni. Kunjalo intloko funeke ukhawuleze uyikhathalele, ungahlali intloko yakho ibe ibuhlungu. Iyandixhalabisa kakhulu into kabhuti ongafuniyo ukuyijonga le nto yale ntloko yakhe. Akayihoyi, akafuni nokuya nasemtholampilo.

Tatomdala, anditsho uba hlukana nokutshaya kodwa ungase ungehlisa apha ekutshayeni ungade usose utshaye iipakethe ezilishumi, ngamashumi amabini ngemini. Ngokuba icuba libeka impilo yakho emngciphekweni wokufumana izifo ezifana nekhensa, isifo sentliziyo, isifo semiphunga, ngenxa yecuba eli ulitshayayo kakhulu. Kuyafuneka wehlise apha ecubeni, ungazibona sowuphathwa ntsholongwane ezifana nesifo sephepha ngenxa yokutshaya ngamandla.

Ezilalini yonke into ifumaneka kade, urhulumente akakhalezi uzimamela izicelo zabantu basezilalini kunabo basedorophini, ngokuba abantu basezilalini bahleli kude nedolophu. Futhi ke urhulumente uyayazi uba bona ngeke bakhawuleze benze nolu qhankqalazo kanti abasedolophini bona benza uqhankqalazo bavale zonke iindlela kume zonke iinkonzo zikarhulumente. Kungokuba ke urhulumente ezithatha kwangoko, ezingxamisa izicelo zabantu basedolophini ngaphezu kwabantu basezilalini.

Urhulumente fanele amise umthetho othi inina elike labhaqwa liqabane lalo, iqabane elo lithathwe lihambe liyokuvalelwa kwizisele yenzele lingaphinde likwazi ukusondela kwelo qabane futhi lizawukwazi ukufunda isifundo salo. Fanele kunganyanzeleki uba mayide ibe ngulo ubhinqileyo ozohamba ayovula ityala, fanele ityala livulwe xa ebonwa intoba uhlukunyeziwe ulibhinqa uhlukunyezwe ngumlingane wakhe. Livulwe ngurhulumente ityala ngoba babatyityimbisela umnwe amabhinqa lawo atsho aphele engakwazi uba makavumelane amatyala. Ngoko ke urhulumente fanele ityala alivule ngokwakhe angalindi uba livulwe libhinqa elo lihlukunyeziweyo.